Morogo o ke akanyang gore ga go itsege go le gontsi ka one ke morogo o o bidiwang okra. O tumile thata ko nageng e e tshwanang le Nigeria. Ke bone batho ba e leng gore morafe oo o ja okra ka bontsi. Mme ke akanya gore mo nageng ya rona ya Aforika Borwa batho ba le bantsi ga ba ise ba itse mosola wa ona le dikotla tse di ntsi tse e leng goreng okra e na le tsona.

Go ya ka dibuka tse ke kileng ka di bala, ke itse gore maungo a tshwana le diapole a tsaya dingwaga pele o ka kgona go kotula maungo a teng mme dipanana tsona o ka ema sengwe sa go tshwana le dikgwedi di le thataro go ya ko godimo pele o bona maungo. Mme gape se sengwe ke gore maemo a loapi le one a ama kgolo ya maungo a ka tsela e nngwe e e makatsang.

Morogo wa tamati ke morogo o e leng gore o tshaba serame. Ke morogo o o batlang go lengwa ka selemo go le mogote, ebile fela fa e simolola go tlhagisa dithunya e batla gore o e tsenyetse moikeego ka gonne setlhare sa tamati fa se simolola fela se nna le ditamati tseo, se tlabe se fekeetsega mme se ya go feleletsa se wetse fatshe. Jaanong o tlhoka gore o se thuse o se emise, o se direle dipalenyana gore se kgone go ema sentle le maungo a seka a tsamaya fa fatshe. Fa o kotula, o tshwanetse o kotule ka tsela e e leng gore o ntsha le botalanyana jwa setlhare sa tamati.

Rooibos e batla seemo se eleng gore ga se na metsi a mantsi mme go mogote le mmu o e leng gore ke wa santa. E tsaya nako e lekana le ngwaga le dikgwedi di le thataro gore e kgone go kotulwa mme fa e fetsa go kotulwa e tla be e ntshiwa se se ka fa ntle, letlalo le le ka fa ntle go e thusa go ntsha bokhibidu joo, mmala o bokhibidu le tatso e re e itseng ya rooibos. Mme fa morago ga moo e tla be e ya go tsenngwa ko motšhining o e leng gore o ya go e thusa go e kgaola ka tsela e re itseng e le rooibos ka yona.

Rooibos e na le dibolayamegare tse di kwa godimo thata ebile gape e thusa go lwantsha kotsi ya bolwetsi jwa pelo le kotsi ya bolwetsi jwa kankere. Mme gape go ya ka dipatlisiso go bonagetse gore batho ba ba tshelang ka bolwetsi jwa sukiri ba ka bona molemo o o montsi go yona rooibos.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone, go fetofetoga ga tlelaemete, disenyi le taolo ya malwetsi, leuba le mogote mme tsela ya go di rarabolola ke e e latelang, go rotloetsa dibataladi tsa tlholego jaaka dinonyane, diboko le dikgogo gaufi le dijalo tsa rooibos. E nngwe gape ke go ka dikolosa dijalo tsa rooibos le dinawa le ditsele go ka kgaola sekele ya disenyi. Go jala rooibos mo mafelong a a nnang mo mokgokolosa gore fa maemo a loapi a fetoga bosigo e nne a a tsiditsana. Go berekisa makhulo go thusa mmu go tshwarelela bongola, go jwala rooibos gaufi le ditlhare kgotsa ditlhatsana tsa bogologolo, go thusa go lwantsha lekhubu la mogote le kgokologo ya mmu.

Disenyi le malwetse a dijalo, go fetoga ga tlelaemete, metsi a a sa lekanang mme le babereki ba ba sa bonagaleng bonolo ka ntlha ya go batlagala ga tšhelete e ntsi.

Ditsela tse dintšha tsa go berekisa maungo a ka tsela e e leng gore e fetogile, ke go ka fokotsa tswina ya sukiri mo dilong di tshwana le tsona bojeme ka go berekisa sukiri ya tlholego jaaka mamepe. Mme gape re ka dira gore re tsenye kgotsa dithunya tse di tshwanang le jinger le muringa go oketsa boleng jwa phepo. Mme tse dingwe gape di ka nna gape tsa thusa le batho ba e leng gore ba tshela ka bolwetsi jwa sukiri. Dilo tse dingwe gape tse re ka di dirang ke go dira gore maungo a a omisitsweng a se ka a tshelwa sukiri e e okeditsweng.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke a latelang, apole, mango, legapu, panana, morara, namune le avocado. Ke maungo a eleng gore ga a tseye lobaka ebile ga a sokodise le go gola kwa ntle ga avocado. Avocado setlhare sa teng se ka tsaya dingwaga di le mmalwa pele o kgona go bona maungo a teng mme tse dingwe tse eleng gore ke di badile mo ke tse e leng gore ga di sokodise gore o ka kgona go bona maungo a teng, ebile ke maungo a e leng gore a ratiwa thata ke batho botlhe.

Merogo e e jewang thata ke tamati, ke aiye, ke khabitšhe, ke lephutsi, ke digwete le morogo o o bidiwang spinach. Ke merogo e leng gore bontsi jwa rona re e ja letsatsi go ya ka letsatsi ebile e mengwe ke e leng gore o kgona go ijalela yona mo lapeng la gago.

Dithoro le mabele di dira seabe sa go rotloetsa temo e e tswelelang, phepo e e siameng le thulaganyo ya dijo e e ikemetseng mo lefatsheng la segompieno.

Fa go buiwa ka wine farming go buiwa ka merara e e farologaneng e e berekisiwang go ka dira wine kgotsa mefuta ya wine. Go na le mekgwa ya merara e e leng gore e dira di-wine le ditatso tsa teng tse di farologaneng le go ya ka mebala ya tsona.

O tlile go tlhoka metsi, o tlile go tlhoka lefelo le le lebaganeng le letsatsi, o tlile go tlhoka mobu o o nonneng kgotsa mmu o o nonneng, o tlile go tlhoka peo ya dijwalo tse o batlang go di jwala, mme e nngwe ke diberekisiwa tse di tshwanang le garawe le haraka.

Fa rooibos e lengwa ka tsela e e tswelelang pele, e thusa go boloka tikologo e le maleba go oketsa mefuta e e farologaneng ya ditshedi le go thibela tshenyego ya tikologo.

Tse di latelang ke dithoro tse ke di itseng, mabele, mabele a mosweu, madi a mmopo, raese le mmidi o mosweu. Mme di botlhokwa ka tsela e e latelang, di neela maatla a a oketsegileng, di na le poroteini tse di tlhokegang mo go ageng mmele, di tshegetsa polokelo ya dijo ka gonne di ka bolokwa lobaka lo loleele mme di dira dijo tse di bonolo go dirisiwa letsatsi le letsatsi jaaka borotho, bogobe le raese.